Isikole singethula izinzuzo ze-eSports, ukugqamisa umthelela waso omuhle ekusebenzeni kwiqembu labafundi ngokuxhumana namakhono okuxazulula izinkinga. Ngingagcizelela ukuthi i-eSports ikukhuthaza kanjani ukubandakanya, ithuthukisa ukuzibandakanya kwabafundi futhi inikeze namathuba emifundaze ezindlela zomsebenzi. Ukwethula idatha nokuthuthukisa kwezemfundo nezinzuzo zomphakathi nakho kuzoheha ababamba iqhaza. Ukukukhombisa izindaba zempumelelo nokusebenzisana kungaqinisa icala lezinhlelo ze-eSports.

Izikole zingakwazi ukusekela abafundi abangakwazi ukuthenga izinto zokudlala noma imali edingekayo ukuze bajoyine amaqembu ezemidlalo. Ngokuboleka imishini noma ngokuhlinzeka nganagiya omxhaso. Bangakwazi futhi ukusebenzisana namabhizinisi endawo noma izinhlangano ngemnikelo noma uxhaso. Imicimbi yokuqongelela imali noma izibonelelo zingahlelwa ukuze kuqoqwe imali kulabo abaswele ngokwengeza izikole zingakwazi ukwakha isikhwama somfundazwe zemidlalo ukuze zikhokhe lezi ndleko zabafundi abancishwe amathuba.

Izikole zingathuthukisa ukubandakanyo ngokunikeza imidlalo eyahlukene nemisebenzi ebhekelela bonke ubulili, amazinga amakhono namasiko. Bangaqinisekisa amathuba alinganayo okubamba iqhaza kanye nezindima zobuholi kuwo wonke amaqembu. Ukwengeza, ukugqugquzela indawo yokuhlonipha, ukuqashisa kanye nokukhuthaza ngemfundo namabondeli ahlukahlukene, kubalulekile ekuphumeleleni.

Ngesikhathi somnqintiswano wokubhukuda, umfundi ucishe waminza ngenxa yokungagadiwe ngokwanele nezinyathelo zokuphepha. Ukuze kugwenywe isigameko esifanayo lezikole kufanele siqinisekise ukuthi kukhona abahlengi, futhi abafundi baqeqeshwe ngendlela efanele futhi kulandelwa nemihlahlandlela ecacile ukuphepha. Ukwazisa kwangaphambi komncintiswano kanye nezivivinyo zokuphendula izimo eziphuthumayo nakho kungathuthukisa ngokulunge .

Yebo, kunezindlela ezimbalwa engizaziyo ezithengekayo nezimahhala zentsha yasemiphakathini yasemakhaya, ukuze ihlole izinto abazithandayo nezikhungo zomphakathi wendawo noma imitapo yolwazi ivamise ukuhlinzeka ngemihlangano yokufundisa yamahhala noma amakilasi wezobuciko, ezemidlalo, nezithombe ze vidiyo. Izinsiza eziku-inthanethi njengezifundo zamahhala nezinkundla zinganikeza namathuba okufunda abalulekile. Ukwengeza izinhlangano zomphakathi noma izikole. Zingase zibambe imicimbi noma zidale amakilabhu akhuthaza ukuqamba nokuthuthukiswa kwamakhona. Amathuba amavolontiya kulezi ndawo angahlinzeka ngolwazi olusebenzayo, ngaphandle kwemingcele ezezimali.

Ezemidlalo zezidlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni ukuphila kahle komzimba nengqondo yabantu abasha, ngokukhuthaza ukuqina, ukunciphisa ukucindezeleka, nokuthuthukisa ukuzethemba. Bafundise ukubambisana, ukusebenzisana nokuziphatha ukusiza abantu ukuba bathuthukise amakhono aqinile omphakathi. Ukwengeza ezemidlalo zikhuthaza umuzwa womphakathi nokuba ngowabanye. Ukuvumela abantu abasha ukuthi baxhumane nontanga futhi bakhe ubudlelwane obuhle, nobusha njalo.

Angisoze ngakukhohlwa ukujaha kwesesasa nokugxila engingakuzwa ngesikhathi somdlalo wami wokuqala wethenisi esikoleni. Inselele kanye nenjabulo yokudlala nabangani kwenze kwangalibaleki Kwakubalulekile ngoba kwangifundisa ukusebenzisana, ukubekezela kanye nenjabulo yokufeza okuthile ngokusebenza kanzima, wumuzwa wakuphumelela nobungane, wenze okuhlangene nakho kwaba okukhethekile ngempela.